le batlhami ba fashion-e ba segompieno ba tsenya dilo tsa setso ka go rokelela le go dira gore dilo tsa setso di nne bontle mo matlhong. Se se kaya gore go matshwanedi go ruta batho ka setso sa bona ke ka foo ba lokelang dilo tseo ka dikgoka mo fashion-eng.

Diaparo tse tsa Setswana tse tsa go tshwana le dituku le dikhiba bokao tsa tsona ke gore batho ba bo mme ba tshwanetse ba sireletse tlhogo ya bona ebile khiba e na le sekao sa gore, bokao o ba gore ke ya motho wa mme ka gonne motho wa mme ke ene a a phelang a le kwa kitchen-eng a nnetse go apeya le go direla lelapa sa go ja.

Kwa ke nnang ko teng ga go sa tlotliwa gape ga gona dikgosi tse di busang, mo re busa ke government-e.

Botlhokwa jwa mmino mo kobamelong ke go re kopantsha gape le gore re dira gore nne gaufi le semoya. Dipina tse tsa kabelo di farologane go tsa bodumedi ka gonne di tlhaga ditsong tse di farologaneng.

Ga ke bone go le botlhokwa kgotsa go tlhokagala gore batho ba bantsho ba ketekete lenyalo la bona ka lesire le le sweu ka gonne ga se ngwao ya rona, ga se kwa re tswang ko teng mme tsotlhe tse ke tsa batho ba basweu, ga se dilo tsa batho ba bantsho.

Ubuntu ke tsela ya go tshedisana e e dirisiwang ke batho bantsho, segolobogolo mo Aforika Borwa ka gonne re mo goreng motho ke motho ka batho ba bangwe.

Ke dijo tsa go tshwana le bo mašwi, di-cheese ka gonne le gape bo mae ka gonne dijo tsena di dira gore bana ba basetsana ba nne basadi e sa ntse e le ba bannye.

Fashion-e ya diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha gore o wa setso se sefe ka gonne fa ba batho ba ba tlhagang ko ditsong tse di farologaneng ba berekisa dibaga le diaparo tse di farologaneng go tshwana le maVenda ba dirisa Xibelani, baTswana ba apara letlalo le motoisi, jalo le jalo.

Ditso tse di farologaneng di dirisa dijo go naya batho ba ba farologaneng tlhompho le tokelo ya go hutsafala ka gonne go na le ke batho ba e leng gore ba ja nama ya tlhogo go nne le bo malome mme go na le batho ba e leng gore ba ja bo ting, mabele le bo di-beetroot-i le dikhabitšhe le dinama tse di farologaneng ba e leng gore ba tlile gomotsa ba lelapa ba ba latlhegetsweng.

Bokebekwa bo ama matshelo a rona letsatsi le letsatsi ka tsela e e sa siamang ka gonne bokebekwa mo ditoropong bo tletse gape le gore batho ba ba utswang dilo mo toropong ba utswa dilo tse di botlhokwa tsa go tshwana le madi, megala ya letheka le dijo tse e leng gore o tlabe o di rekile o re o di rekisetse lelapa.

Kgethololo ga e a siama e seng mo setšhabeng gonne dikgwetlho di dikgolo le botlhokwa jwa go rotloetsa go akaretsa ke gore fa re ka itse gore batho rotlhe re batho ka ntlha ya batho ba bangwe, re tlo nna le dikitso le kitso ya go tshedisana mme re seke ra refosana mo tseleng.

Ke fa bagolo ba ka bua le bana le di kitso tse dingwe di ka kwadiwa mo dibukeng gore dibuka tseo di kwadiwe e be di fetisiwa ko baneng, ka setso seo sa tshika go ya kwa pele.